Into angayenza ubaba uMdletshe ukuthi abe nesikalo somuntu kanye nempahla ayiphethe ngoba abantu besonto banempahla eningi kanti bafika ngobuningi babo. Ubaba uMdletshe into engamsiza ukuthi ena acele abazalwane ukuthi impahla yabo ayilingane kanye nemoto yakhe kanye nesithwalo sabazalwane, ngoba uma kuzoba ngaphezulu lokho kuzomnika inkinga yokuthi ngeke baphephe, kokwenzeka ingozi mase kulimala yena kanye nabazalwane nemoto azobe ebathutha ngayo.

Ezesonto akuvamisile ukuthi bahambe nabantu abancane noma izingane, kepha kuye kuhambe abantu abadala baye emasontweni uthole ukuthi mhlampe ibanga lide kakhulu, kanti ezomphakathi bathatha iy'ngane bathatha wonke umuntu.

Hhayi, ibaluleke kakhulu ekaloliwe ngoba isikhathi ayisigeji isebenza ngesikhathi akufani noma uzosebenzisa izimoto zomgwaqo ngoba kuyenzeka zingahambi ngesikhathi. Okunye futhi bebanjwe i-traffic, kanti esitimeleni ayikho i-traffic into ifika ngesikhathi ngqo la isuke ifika esuke ithunyelwe khona.

Ngizwa ngiphoxeke kakhulu ngesigameko esenzeke ebhasini ngenkathi kugibela mina, umngani wami, kanye noma kamngani wami. Masifika ibhasi ligcwele akekho ofuna ukusukumela umuntu omdala. Bayambona ukuthi nkosi yami uyazigulela kepha akekho nje ofisa ukumsiza, ukuthi nje noma ma ngicela ukuthi uhlale mina ngizoma ngikuphathele impahla, akekho nje ofisa ukumsiza, kunalokho bayambuka bayamehla. Ngithi mina, hhayi bo kanti abantu banjani uzwelo abasenalo yini? Ngaze ngaphoxeka kuleliya bhasi esasiligibelile abekho nje owashaywa unembeza ukuthi nje basukume noma amadoda-ke, lutho lutho, ngize ngaphoxeka shame. Ngiyabonga nkosi yami ubuntu abusekho e-South Africa.

Ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi ezimotweni kungafakwa into enjengebhathini le-emergency lelo bhathini uma wukuthi kukhona ingozi eyenzakalayo lizokwazi ukuthi ena noma ubani ohlezi phakathi emotweni akwazi ukuliciphaza, mase likwazi ukuthumela umyalezo ezimotweni eziphuthumayo ukuze zikwazi ukuthi ene zizosiza kuleyo ndawo zibe njenge-tracker lezo izinto zokuchofoza. Okunye engikucabangayo kumele kube nobhampa okuvikela ingozi ubhampa abangaphambili nangemuva emotweni.

Ukuthuthukiswa komzila kungadlala indima enkulu ngokuthi izimpahla zifike ngesikhathi futhi kungabi khona izihebezi endleleni. Lokho kungenzeka ngokuthi uma ujantshi usalungiswa, kube khona omunye omusha ofakwayo eceleni ukuze kungaphazamiseki umsebenzi. Yilokho engicabanga ukuthi kungalula ukuthi uma uthuthukiswa kulungiswe lo omdala kepha befake omusha eceleni. Uyangizwa na?

Ama-shuttle adlala indima enkulu ekuthutheni izimpahla ngoba iwona avamise ukuthwala impahla nanokuthi ingakwazi ukuthi ihlale nabantu phakathi. Ngona lokho kuzodala isisindo esinye kwimoto abahamba ngayo nabantu abahlezi phakathi bengakhululeki. Kodwa wona ayasiza ukuthi adonseke ngemumva, impahla iphephe iphinde futhi ingalimazi abantu abangaphakathi emotweni, nesisindo sithi ukwehla.

Ngokwami ngibona kulungile ukuthi zihambe ngezikhathi lezi zasey'ntatha kwakusa, ngoba mase kuqala ukukhanya ilapho abantu begcwala khona ezitimeleni besuke bephuthuma emsebenzini. Ngiyabonga.